Go le gantsi o kopana le batho ba o sa ba itseng mo maranyaneng, mme go abelana ka ditshwantsho, di-video, go botlhokwa fela thata gore o kgone go bona gore o bua le motho o o ntseng jang.

Bogologolo go ne go dirisiwa diposo go romela melaetsa, mme gompieno go dirisiwa megala ya letheka.

Melemo ke e mentsi fela thata. Go le gantsi borekiso jwa mogala wa letheka bo na le ditlhwatlhwa tse di kwa tlase go na le fa o ile kwa lebenkeleng ka namana.

Go le gantsi bagolo ba dirisa megala ka tsela e e siameng. Fa kokomane ya ga jaana yone e dirisa mogala ka tsela e e siameng le e e sa siamang.

Sa ntlha, moreki o tshwanetse go netefatsa gore a websaete kgotsa yone thekiso ya mo inthaneteng a ke ya nnete, ga e se ya maaka.

Ba tshwanetse go rutiwa gore ba begadikgang ba ka dira sengwe le sengwe e le gore dikgang di fitlhelele kwa bathong, ntle le go netefatsa gore tshedimosetso eo ba isang kwa bathong a ke ya nnete kgotsa jang.

Puisano ya letsatsi le letsatsi e ka ikaega fela ka motho, kgotsa gore o na le eng mo mogaleng wa gago.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhoka tiro fela thata, ka gonne mo malatsing a segompieno bontsi jwa diphatlhatiro di tswa mo maranyaneng. Ka jalo, fa motho a sena data, go ka nna thata mo go ene gore a feleletse a bone tiro.

Ke reka data ya inthanete e e dirang sengwe le sengwe. Ke e reka masome a robongwe robongwe a diranta, e tsaya sebaka sa kgwedi.

Kgwedi e e fetileng ke rekile data ya masome a robongwe robongwe, e ile ya tsaya sebaka sa kgwedi. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela gore ke data e kae le gore e tsaya nako e kae.

Nka itumelela data ya makgolo a mararo ya di-gig-e. Nka e dirisa kgwedi yotlhe kgotsa le tse pedi. Gape nka rata gore e tsene fela ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Five G e ka fetola matshelo a rona fela thata, ka gonne gompieno go itemogela bonya jwa inthanete kana yone technology. O fitlhela o le ko ditheong dingwe, mme o bowe fela o sa bona thuso ka lebaka la gore go ka bo gotwe inthanete ya sokodisa kana server e ko tlase.

Nka mo tlhalosetsa gore o tlhoka go reka airtime-e, mme morago go na le dinomoro tse a tshwanetseng go di tobetsa e le go reka data. Ebile gape a ka tlhopa go reka data ka tlhamalalo.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako, ke tshwanelwa ke go reka e nngwe. Fa e le gore ga kena tšhelete, ke tla tshwanela ke go tsaya sekoloto sa airtime mme ke reke e nngwe. Nka netefatsa gore data ya me e bolokegile ka go e dirisa sentle ka tsela e e siameng.

Nna ke ke rata go reka mowa, mme ke o fetolelwe gore e nne data. Lebaka ke gore moya o kgona go bona data e e kwa godimo go na le fa o reka data ka tlhamalalo.

Ee, ke kgona go aroganya data ya me le ene ka go mo bulela hotspot, mme ene a bule Wi-Fi, mme a batle mogala wa me leina la teng, mme morago a tobetsa mo go lone. Ka tsela eo o ka kgona go dirisa internet.

Ditlhwatlhwa tsa data di ntse di oketsega go ya pele, le fa go ntse jalo, data e nna e ko tlase fela thata ka dinako tse dingwe, ga e fetse le beke. Mme o e rekile ka madi a mantsi, ke akanya gore go ka diriwa dithulaganyo tse di senang melelwane, tse e leng gore ga di a lekanyediwang, mme le madi a teng a nne kwa tlase. Seo se tla re tswela mosola fela thata.